Ngokwami angicabangi ukuthi izikole zenza okwanele. Lokhu kwakwenzeka ngeyikhathi zaphambilini lapho khona iyikole zayikwazi ukuthi-ke ezinye zibe nemincintiswano, okungenzeka ukuthi ezinye iyikolo, mhlampe lezo ezithi uma beyifundisa, zikufake nezemidlalo. Kodwa kule yikolo esikuzona zasemakhaya, ayisakwazi ukuthi-ke zifinyelele kulelo zinga lelo ngenxa yokuthi uhulumeni akasavuleli, noma akasawalethi amathuba afana nalawo eyikolweni.

Lokhu kuludaba olungathanda ukuba bucayi ngenxa yokuthi nabazali bangadinga ukufundiswa ukuthi akuwona wonke umfundi oyophumelela ngesikole. Kepha uma ngabe abafundi banikwa ithuba lokuthi badlale, basuke bafundisa amathuba okuthi bathole imisebenzi emkhakheni eyahlukahlukene, ikakhulukazi kule yezama-sport noma kule yezemidlalo. Ngaleyondlela abazali, uma ngabe bekwazile ukuthi-ke bachazeleke ngaleyondlela, kuyokwazeka ukuthi-ke nabo bayibone lento le ekufanele ukuthi-ke bayiqonde. Ngoba ukuze nabo bebesesithombeni nokuxhasa abafundi, abafundi noma abantwana babo, kufanele iqale lapho ekutheni ixoxiswane. Bese-ke kuyabonakala umfundi ukuthi uyakwazi yini ukuthi-ke enze konke ngesikhathi esisodwa, uma engakwazi alekelelwe.

Okokuqala nje, ukuthi uhulumeni kufanele aqonde ukuthi yini kahle kahle angayenza ukwehlisa isibalo sentsha engasebenzi kwelaseNingizimu Afrika. Lokho kuyokwenza ukuthi nabantu abaphethe ama-none organisation babone ukuthi bangaphosa kuphi esivivaneni, ukuze bezokwazi nabo ukuthi benze izinto ey'zofike zenze umehluko, noma bexhase ngemishini ezofike yenze umehluko. Into esibhekene nayo kakhulu eNingizimu Afrika ukuthi, intsha yethu efundile, kodwa ayikwazi ukuthola uxhaso olwanele olungenza ukuthi-ke bakwazi nabo ukuthi baziqalela okwabo. Uma kodwa uhulumeni angasebenzisana futhi nalama-organisation, ewaxhase kwanawo, kungaba lula.

Imicimbi yemidlalo eyahlukahlukene, uma ngabe kuthiwa kuzodlalelwa nje eNingizimu Afrika, kungafanele uhulumeni ayivumele imnotho, noma abantu abandisa umnotho eNingizimu Afrika ukuthi bakwazi ukuthi-ke badayise, badayisele abantu, noma kuhwebelwane. Loko kuhwebelana kukodwa kuyobe sekukhanda ubudlelwano obuthile, noma ama-relationship ayokwazi ukuthi-ke afike enze umehluko kwamanye amazwe angaphandle kweNingizimu Afrika. Lokho-ke kuyobe sekuyisiqalo sethu sowukuthi uma ngabe amanye amazwe edinga ukuthi siwadayisele noma siwahwebele okuthile, sesiyobe sesikwazi-ke ukuthi-ke lokho sikwenze. Lokhu kuyothinta kakhulu ukuthuthukiswa komnotho.

Abafundi ngokwami bekungaba kuhle ukuthi balibambe iqhaza emidlalweni wesikole. Kunezikolo eyikwazi ukuthi-ke zilicinge ithalente lomfundi uma ngabe umfundi engakwazi ukuthi-ke afinyelele kulama maki ayofuneka e-university. Kodwa uma ngabe usubuka indlela umfundi enza ngayo ezemidlalo, yila ubona khona ukuthi-ke angakwazi ukuthi-ke akhule, afinyelele la naye azokwazi ukuthi-ke aziqhenye khona. Ngaleyo ndlela, ngokwami bengingathi mina, iy'kole umangazingakezivuleleke ekutheni abafundi bayenze imidlalo eyahlukahlukene, maningi amakhono angatholakala, futhi miningi imidlalo engasunguleka ngenxa yokuthi abafundi besikhathi sanamhlanje bayakwazi ukuthi-ke benze ezinye izinto ezayikade yingenziwa phambilini.

Umdlalo wami owaba muhle kakhulu kimina noyintandokazi yami. Umdlalo webhola likanobhutshuzwayo, bathi i-soccer ngamanye amazwi. Ngangithi njalo uma ngabe ngiyodlala, kwakusuka ngaphakathi othandweni lami nase nhliziyweni ngenxa yokuthi ngangiwuthanda kakhulu. Kwakuyenye yezinto engangithi uma ngabe isikole ngingazange ngize ngifinyelele la ngifisa ukuya khona, ngizokwazi kengiwuqhube kakhulu. Kepha-ke ngenxa yokuthi kwakufanele ngiqhubeke esikoleni, angikwazanga ukuthi ngiqhubeke, namanje kodwa ngisadlala kodwa angisagxilile kakhulu. Ngaleyo ndlela ngizama ukuphakamisa ukuthi awukho umdlalo kimina owawubaluleke njengomdlalo webhola.